Uboya begusha bunceda ekwenzeni iimpahla, ingakumbi iimpahla ezishushu. Kukwanceda ezintweni ezahlukahlukeneyo ezokusebenza apha endlini. Kwaye uboya begusha bukwabusebenzisa kwizinto ezifana neesilkhi, apho abantu abathungayo abazisebenzisa kwizinto ezahlukahlukeneyo.

Andinalo ulwazi lokwenza umqwayito kodwa ke ngokuva incasa ndingatsho ndithi yinyama egalelwe ityuwa yaze yagalelwa nezinye izimnandisi ezifana nepelepele, yaze yonyiswa.

Into yokuqala endingayenza kukufundisa abantu imisebenzi leyo abayenzayo nangemitshini leyo abazawube beyisebenzisa xa besebenza ngoba enye yezinto ezenza ukuba abantu balimale kukungabi nolwazi olupheleleyo ngemitshini abayisebenzisayo. Okwesibini, masithi ngokomzekelo ifama yam inabantu abahlalayo. Loo nto leyo itsho ukuthi ifama yam yilali. Ndingenza isiqinisekiso sokuthi kanye okanye kabini ngenyanga kuza abantu bezempilo ukuze baze bazojonga abantu aba basebenzayo ukuba basaphilile, nalowo uziva engekho semandleni akwazi ukuba adibane nomntu wezempilo. Okwesithathu, into ndingayenza kukuba ndiqinisekise ukuba abantu abahlala ezifama bahlale bazikhusele beshushu ngawo wonke amaxesha ukuze bangangenwa yingqele.

Indawo yokugcina isivuno yindawo ebalulekileyo ngoba xa sowuvunile kumele uvule indawo yokuba ukwazi ukulima ezinye iziqhamo. Ngoko ke indawo yokugcina isivuno sakho ibalulekile kwaye xa usigcine ngaphantsi kweethempritsha ezithile, siyakwazi ukuthi sihlale ixesha elide. Masithethe ngombona, umbona uyayidinga indawo yokuba uhlale wenzela wome ukuba ungumntu ofuna ukwenza umgubo wepapa.

Izinto ezifana neembotyi, umbona, iitapile, iikherothi zizinto ezingadingi manzi kakhulu kwaye zizinto ezikwaziyo ukumelana nembalela.

Andiqinisekanga ngaloo nto ngoba nabantu abasebenza emafama ayidli ngokuba ngabantu abafundileyo ukuba bawazi amalungelo wabo. Ngaphandle kwaloo nto, ezifama kudla ngokuqeshwa abantu abangahlali ixesha elide, kuqashwe abantu abahlala iinyanga ezintathu ukuya kwezintlanu abangahlali ixesha elaneleyo apho umntu angakwazi ukubhaliswa kwiDepartment of Labor and Employment ukuze baxhamle kwimali abangayenza.

Ndizawuthetha ngomakhulu wam. Sikhule sisitya apha endlini. Umakhulu wam ibingumntu olime umbona, olima iitamati, olima yonke into engakwazi ukulimeka apha endlini. Ngako ke, loo nto leyo yenze ukuba singaziboni singabantu abalambileyo. Ixesha lonke xa ubuya esikolweni uyakwazi ukuba ungene egadini ukhe itamati uze utye ngepapa. Papa leyo evela, papa leyo evela kumbona obulinyiwe.

Iimbotyi ziyaqhotswa zifakwe kwithina. Iimbotyi ziyomiswa, xa zomile ke zihlala ixesha elide . Kwaye ke iimbotyi ungakwazi ukuba uzibilise, uze uzifake efrijini uzigodolise.

Ezi nkukhu zikhupha amaqanda ukuze umakhulu atye kwaye ziyakwazi ukuba zizale zibe nezinye iinkukhu ezikhulayo nazo zenze awawo amaqanda. Kwaye ke emva kwamaxesha athile nomakhulu uyakwazi ukuba afumane inyama.

Into obanayo, ohlale unayo xa uneenkukhu ngamaqanda. Uhlale unamaqanda kwaye ukuba uneenkukhu ezininzi uhlale unenyama.

Ukugcina emkhenkceni ezinye iintlanzi ukwazi ukuba uthengisele abantu abakungqongileyo kwaye ke ukwazi nokuba wena mna njengomfama ukwazi ukutya. Ngoba ukugcina iintlantsi emkhenkceni kuyakwazi ukuba zihlale kakhulu.

Kubalulekile ukukhetha iintsuku ezintle apho uzawukulima khona njengeentsuku emva kokuba imvula inile ngoba umhlaba uthambile.

Uqeqesho ngezolimo kwedyunivesi kubalulekile ngoba uyokwazi ukufundiswa izinto njengezibalo ukuba ukwazi ukuthi ungazithengisa kanjani, phi, ngamaxabiso anjani, angakanani izinto ozilimeleyo. Uyakwazi nokuba ukufundise nangezilwanyana nangeengulo zawo ukuthi ungakwazi ukunyanga njani.

Uyakwazi, iyakwazi iyunivesithi ukumfundisa umntu ngeentlobo ngeentlobo zeenkomo namaxabiso akhona, nokuba iinkomo kwamele ibe njani ukuze ixabise kakhulu. Kwaye ungakwazi ukuyidibanisa kanjani nezinye iinkomo ukuze wenze enye intlobo yenkomo ekwazi ukukhupha ibisi elininzi okanye ekwazi ukukhupha inyama emnandi.

Isivuno ezibolileyo sizawubolisa esi singabolanga. Iinto ezibolileyo zibolisa ezingabolanga. ilula kanjalo.

Amanina anenkathalo kwaye bayakwazi ukuba basebenze njengabanye bonke abantu. Ngako ke ukuquka amanina kwezolimo uyakwazi ukuba ugcineke iindawo zokusebenza ziqoqekile kwaye zinenkathalelo.

Imbalela yinto eyenzekayo ngexesha ongakhange wayicingela, ngoko ke okufana, ukufaka isivuno sakho kwi-inshorensi ungakwazi ukuba kukukhusele ezintweni ezinjalo. Ukuba kuye kwaba nembalela ukwazi ukuba wazi ukuba isivuno sakho si-inshoriwe ukwenzela ungazuba nenkcitheko engako yemali.